Ke rata ho nka monyetla ona ho leboha ka pelo e tletseng teboho bakeng sa hlokomelo e ntle eo o mphileng yona, ha ke ne ke le sepetlele. Mosebetsi wa hao o bontsha boitelo, kutlwelo bohloko le tsebo e phahameng. O mphile matla le tshepo ha ke ne ke hloka thuso, mme ke ananela haholo seo o se entseng. Ke leboha ka boinehelo ba hao mosebetsing wa hao le lerato leo o le bontshang ho bakudi. Modimo a o hlonolofatse hape a o fe matla a ho tswela pele ho thusa ba bang.

Ho hlokahala kapa ho kula ha bashemane ba lebollong, haholoholo dibakeng tsa mahaeng le dithabeng, ho bakwa ke mabaka a fapaneng. Tse ding tsa tsona ke tsena. Sa pele, ho se be le tlhokomelo e nepahetseng ya tsa bophelo. Sa bobedi, mafu a fumanwang nakong ya ho fola. Sa boraro, ho fellwa ke metsi le dijo tse sa lekaneng. Sa bone, mekgwa e fetelletseng le kgatello ya maikutlong. Sa bohlano, ho hloka thuto le taolo e nepahetseng. Ho etsa bonnete ba hore lebollo le bolokehile, ho tla thusa ho fokotsa mafu le lefu la bashemane ba kenang lenaneong lena. Ke boikarabelo ba setjhaba kaofela ho hlokomela bophelo ba bona.

Taba ya hore bana ba bangata ba kena dikamanong tsa thobalano ka pele ho dilemo tse loketseng ke bothata bo boholo, haholoholo ha se na se sebediswa ho ima ha batjha. Sena se amanang le dintho tse ngata ho akaraletsa bofokodi ba thuto ka tsa thobalano. Ho fokola ha tlhokomelo le tataiso ya batswadi le phehello ya ditaba tsa boithabiso tse susumetsang ho etsa dintho tse itseng ka pele ho feta ka moo ho loketseng. Ka maikutlo a ka ho bohlokwa hore re shebane le ho ruta bana le batjha ka boikarabelo ba thobalano, ditlamorao tsa ho ema ka pele ho nako le ho ba fa tsebo e nepahetseng mabapi le bophelo bo botle.

Ha motho a tobane le boemo bo jwalo moo batho ba sa mo amohele hantle. Ba bile ba nahana hore o latetswe ke meya e mebe, ho bohlokwa ho utlwisisa hore na ke ka lebaka la eng. Batho ba bang ba dumela meya e mebe e ka tswa e le ya badimo ba halefileng. Ya batho ba hlokahetseng, ba sa phomoleng kapa ya matla a mang a sa bonahaleng. Meya ena e ka tshwaetsa motho ka ho latela moetlo e itseng, ho kena dibakeng tse itseng kapa ho kopana le batho ba itseng.